Ke nka re ke tla reka taxi, tekesi, hobane tekesi e palamisa batho ba bangata. Mme e tlo tla e nketsetsa le tjhelete haholo, hobane nkanna ka etsa hore ke late batho, hohle moo ba leng teng ebe e nkenyetsa tjhelete ka mehla.

Ka mehla le matsatsi ho dula ho lwanuwa mona nthong lekaleng lena la, la di-taxi. Mme ebe batho ba bangata ba lahlehelwa ke maphelo a bona. Ka nako e nngwe e be ho lwana ba palami, le le baqhobi ba ba ditekesi. Ke utlwa taba ena ya batho ba lwanang ditekesing mona e seng ntho e hantle, hobane batho ba bangata ba ba lahlehelwa ke maphelo a bona. Ke taba e nyarosang mmele ha bohloko, batho ha ba na le mathata ke nahana hore ba ka buisana.

Ee, ke dumellana le sena hore ho qa qobana le mathata a mangata ha batho ba latela di tekesi ka hara ho renke. Ka di ka dinako tse ding batho ba utsuwa, mme e be ba ilo rekiswa, ba palame makoloi a sa makoloi a sa tsebahaleng. Motho ha palame tekesi, ho ho batla ho le ho bohlokwa hobaneng haholo batho ba teng ba dula ba bolokehile ka dinako tsohle.

Dibese di santsane di hlokeha, hobaneng dibese, di palamisa batho ba bangata ho feta makoloi le di-Uber. Bese e kgona ho palamisa mohlomong batho ba lekgolo. Mme le bana ba sekolo ha ba nka maeto, ba tsamaya ka dibese hobane ba ka se kgone hore ba tsamaye ka ka ditekesi tse nyane.

Batho ba ditekesi nthwe ba e etsang ka bokgabane ke hore, ditekesi tsa bona di dula di hlwekile ka matsatsi ohle. Mme di dula di di le molaong hore di ka tsamaya le tseleng.

Ke nahana hore dintwa tsena di di fedisitswe ke hore batho ba utlwana, mme ba buisana hantle. Ha hona le mathata, ba na le mathata jwalo mono di te ditekesing. Batho ba bangata bana ba etsa, ba ne ba lwana, ba lwana ka ka ka bo raditekesi. Mme ba bone le hore ntho eno e nka maphelo a batho ba bangata, mme ebe batho ba hlokahala ba siya malapa a bona.

Ke batla ho bula kgwebo, mme ke tsamaise batjhaki, ke ba bontshe ka hara motse wa ka moo ke dulang. Mme ke tlo reka mofuta wa koloi, koloi e palamisang bonyane batho ba seven. Mme ha ke ntse ke tsamaya ke ntse ke ba bontsha dibaka tse fapaneng, ka hare ho ka hore o motse wa ka moo ke dulang teng.

Joo! Bese eo ke ne ke palame, ke ha e na le toilet ka hare. Ke hara refuwa dino le dijo. Ke ha e na le ntho tse ngata. Le ka hare ka mona ho phodile. Kore ke hae le bese e ntle, tjo mokgotsi. Di-suitcase tsa rona mokgotsi di pakelwa hantle, kore like nthwe nngwe le e nngwe ya ka beseng eo e ntle. Bese e na e na le ka hodimo le ka fatshe, ka mona ka fatshe ka monana ho dula ntho batho ba tshabang ho palamela ka hodimo.

Ha ke, ha ke tsebe haholo ka tsena tsa ditekesi. Mara ke nahana hore, e tlameile e be ho na le batho ba ikarabellang. Bo ba re tsebang hore bana ke bona ba ka sehlohong di taxing. Mme ebe ke bona ba, ba laolang ditekesi le ditsela, ha mmoho ba thusana le bo ramolao.